Amarempu, ama-elevator, nezinye izici zokufinyeleleka asebenza kahle kakhulu ekwenzeni izithuthi zomphakathi zifinyeleleke kubo bonke abantu, kuhlanganise nabakhubazekile, asebekhulile, nabazali abanezingane ezisamposhana. Amarempu asiza abantu abasebenzisa izihlalo ezinavili ukuthi bangene kalula ezitimeleni, noma emabhazini ngaphandle kosizo olukhulu. Ama-elevator enza kube lula ukuhamba phakathi kwezitezi, eziteshini, eziteshini ngaphandle kokusebenzisa isitebhisi. Izimpawu ezibhalwe ngombhalo omkhulu noma ngezwi, zisiza abangaboni kahle, noma abangakwazi ukufunda kalula.

Ezindaweni eziningi ama-timetable ebhasi ashicileliwe, ayatholakala kodwa awuyehlali enembile ngokuphelele ngesikhathi sangempela. Lokhu kungenxa yezimo zomgwaqo, isimo sezulu, noma ukulibala okungenzeka. Kodwa-ke ezinye izindawo zisebenzisa ubuchwepheshe besikhathi sangempela, real time tracking, ngezinhlelo zokusebenzisa zesilula, noma ezibonisa kahle ukuthi ibhasi lifika nini ngempela. Lokhu kuthuthukisa kakhulu ukwethenjwa kwabantu ezithuthini zomphakathi.

Yebo, bengingakukhetha ukuthutha izimpahla ngojantshi uma isikhathi sokuthutha singasheshile kodwa ukongiwa kwezindleko kubalulekile kakhulu. Lokho kungenxa yokuthi ujantshi ovame ukuba nesilinganiso esiphansi sezindleko ngamasenti ngayinye, nge-kilometer, ikakhulukazi uma kuthuthwa ingqwaba enkulu yezimpahla. Ukuthembeka, izitimela zivame ukuhamba ngezikhathi futhi azithonywa kalulwa umgwaqo, noma isimo sezulu. Ukuvikeleka, izimpahla, impahla ithunya iphephile kakhulu kunendlela.